Ukungaphenduli kwamayeza asekhohlo, imbali yomntu okanye imvelaphi yenkcubeko, ukusebenzisana phakathi kwezonyango lwesiNtu nezeNtshona. Kwaye ewe, oogqirha bayakwazi ukuthumela umntu kwigqirha lezinto xa bebona ukuba imeko yomntu ayiphenduli kakuhle kumayeza aseNtshona okanye ukuba imeko yomntu ibonakala inxulumene nemicimbi yokomoya, amasiko okanye inkcubeko. Nangona kunjalo oku kuxhomekeka kugqirha ngamnye indlela aqiqa ngayo imeko yomntu kunye nokuba umthetho okanye umgaqonkqubo wesibhedlele uvumela oko.

Xa ndisiva igama elithi isifo sephepha i-TB into yokuqala ethi qatha engqondweni yam sisigulo esisulelayo esichaphazela kakhulu izibambo, amaphaphu, siphinde sisazeke ukukhupha umphimbo xa umntu ephefumla, ethimla okanye ekhohlela. Lusifo oluqhelekileyo nolwaziwayo. Sisifo esichaphazela kakhulu uluntu lwaseMzantsi Afrika. Lusifo olunomaphawu acacileyo. Sisifo elinokunyangwa ukuba kufunyanwe ngexesha.

Ewe, yasebenza kancincane ekuqaleni ndaziva ndinciphile kancinci, ndilahlekelwe sisindo, ndingazityi kangako. Kodwa emva kwexesha ndaqala ukuva imiphumo engemihle ngentloko ebuhlungu, ukudumba esuswini nokungalali kakuhle. Ndabona ukuba ayikho mbi nje emzimbeni kodwa ayithembakalanga kwaphela.

Inceda ekufumaneni isifo kwangoko, ikwazisa abantu ngesi sifo, ithoba ihlazo neentloni ejikeleze i-TB, yandisa inani labantu abahlolelwayo, yomeleza inkqubo yezempilo yoluntu. Imikhankaso efana nale iyasebenza kakhulu kuba inceda ukubonwa kwesi sifo kwangoko, iyanda ulwazi kuluntu, iye inciphisa ukusasazeka kwaye inceda abantu ukuba baye ngokuzithemba ekliniki ukuze bafumane unyango. Ukuba ingagqabhuka rhoqo i-TB ingalawuleka kwaye inqunyulwe ekuhambeni kwexesha.

Amayeza enziwe afana, generic medication, la ngamayeza asemthethweni enziwa emva kokuba i-patient iye phumelelwa ngumenzi wokuqala. Anezinto ezisebenza ezifana neyeza lokuqala, anefuthe elifanayo, indlela yokusebenza efanayo kunye nomgangatho ofunwa ngumthetho. Agunyaziswe ngumphathiswa wezempilo, South African Health Product Regulatory Authority. Amayeza omgunyathi, counterfit medication, la ngamayeza angekho semthethweni kwaye aphula umthetho. Ngamanye amaxesha awanazo izinto ezisebenzayo, anokuba nezinto ezonakalisayo emzimbeni.

Hayi, andivumelelani ngokupheleleyo nale ngxelo ethi kulula ukufikelela kukhathalelo lwaphambi kokubeleka kuquka nokuhlolwa rhoqo kwiindawo zasezilalini, kuba enyanisweni abafazi abaninzi basemaphandleni bajongene nemingeni emininzi xa befuna ukufikelela kolo khathalalelo. Ukungabikho kwezikliniki ezikufutshane, ukungabikho kwezithuthi okanye iindleko zokuhamba iinkonzo ezingaphelelanga.

Ndingathatha amanyathelo athile okulawula ukufundisa kunye nokuqinisekisa ukhuseleko lwezixhobo zesikolo. Le ngxaki inesisombululo ukuba sihlangane njengabazali, ootitshala, abafundi kunye nolawulo lwesikolo.

Imfundo nolwazi kuluntu, ukulungisa izakhiwo nezibonelelo zoluntu, umgaqonkqubo ocacileyo kunye nokuqinisekisa ukuba uyaphunyezwa, ukubandakanya kwabantu abaphila nokukhubazeka ekwenzeni izigqibo, ukwandisa kwamathuba emsebenzini nemfundo.

Bantwana bam ndifuna ndithethe nani ngomntu ongevayo, oko kuthetha ukuba lomntu akakwazi ukuva kakuhle okanye akakuvi konkekonke. Abantu abangevayo bafana nani, baneminqweno, iimvakalelo, ubukrelekrele kwaye banelungelo lokuthandwa, ukuxhaswa nokuhlonitshwa. Ingcinga ethi abantu abangevayo baneengqondo ezicothayo ayichananga kwaphela. Banobuchule, banokufunda, banokusebenza kwaye banokwenza izinto ezininzi ezimangalisayo njengabanye.

Hayi, andicingi ukuba ndingaba ngumcimimlilo olungileyo. Umsebenzi womcimimlilo ufuna umntu onobuchule bokusebenza phantsi koxinzelelo, onamandla omzimba kwaye okwesibidni sokungena kwiimeko ezoyikekayo ukuze athi asindise abanye abantu.

Ewe, kukho umahluko omkhulu ekusetyenzisweni kwamayeza esiNtu phakathi kwezi zukulwana ezahlukeneyo. Abantu abadala basenantembeko enkulu kumayeza esiNtu.

Izinto ezinonceda ukulungisa esi simo ziquka ulawulo olungcono lwethenda, ukubeka esweni ukuhanjiswa kwezikhuseli, ukonyusa imfundo nokwazisa uluntu ukuvelisa ikhaya.

Akukho mali ichithwayo kuphando nophuhliso. Amayeza enziwa afana nalawo aveliswe ngabenzi ababizwa ngokuba ngamayeza ejenerikhi adla ngokuba nexabiso eliphantsi kunezinegama lebhrendi ngenxa yezizathu ezininzi.

Qiniseka ulwazi kwabanye abantu, sebenzisa iindlela ezisemthethweni zokufumana amayeza, ungathengi okanye usasaze la mayeza.

ISebe lezeMpilo, Department of Health, iSouth African Health Products Regulatory Authority, amapolisa asezantsi, iPharmacy Council of South Africa.

Cwangcisa incoko okanye isifundo malunga neendlela zokuziphatha, fundisa ngemigaqonkqubo yesikolo, khuthaza imfesana nokuba ngabaxhasi beempawu ezilungileyo.

Mhlobo wam othandekayo, ndifuna sithethe ngobubele nentlonipho kwi-intanethi. Ndiqonda ukuba ujongene nengxaki yokukhuluphala kwaye andikugwebi kwaphela. Ndiyayiqonda indlela enokuba nzima ngayo kwaye ndiyabulela ngokundivulela. Kodwa mhlobo kufuneka ndibe nenyani nawe, eli yeza libonakala linemiqondiso eminintsi yongathembeki. Ngamaxesha amaninzi la mayeza athengisa amaphupho angenakuvelekisa. Ixabiso elisezantsi kakhulu elisoloko lithetha umgangatho.

Ukunciphisa amathuba osulelo lwe-HIV, ukunciphisa amathuba osuleleko lwegciwane STIs, ucoceko olungcono lobulungu.

Qeqesha abasebenzi bezempilo ngentlonipho nokuqonda uxhaphazo, yila indawo yabacula yokuthetha nezigulana, bakho imfihlo obupheleleyo.

Thetha ngomgaqonkqubo ngendlela ehloniphayo nengazigwebiyo, qiniseka ukuqonda komgaqonkqubo, nikeza ixabiso yomntu nomntu.